Nna ha ke nka leeto le le kgutshwane, ke rata ho nka bese. Hobane bese e fana ka dintho tse ngata ha o ntse o le leetong. Mme o ka iphumana o kgona ho dula ditulong tse hantle tse majobojobo, mme o kgone ho ja monakaladi wa kebolelo, o iketle, hape o ka iphumana o kgona hore o kgone hore o kenye mohala wa hao motlakase ha o ntse o le leetong hore o seka wa iphumana mohala wa hao o sena motlakase o sa kgone ho letsetsa mang kapa mang. Sena sea thusa haholo ha o tsamaya ka bese.

Ke a bona hore o ya o lebile Mpumalanga, jwale ngwaneso nka tsena tse latelang o di ele hloko. Bese ya hao e tlo tsamaya ka hora ya bohlano hoseng. Ebe o lokela ho fihla hour-a pele ho nako eno e bese ya hao e tsamayang ka teng, ho etsetsa hore ha eba bese ya hao e tsamaya ka morao ho nako o o teng ebe ha e tlo o siya. Tse ding hape tseo o lokelang ho di nkela hloko ha o tlo tsamaya ka bese, ke nako eo e leng hore o tlo fihla ka yona kwana moo o yang teng Mpumalang. Mme ela hloko hore ho tla be ho ena le mo bese e emang teng hore o tle o ye ho thusa, o be o reke le dintho tseo di hlokang. Ebe o lokela hore o se ke wa theoha moo e seng wena moo o theohang teng. Tsena tsohle di tla o thusa.

Ke nahana hobane nna ke ile sekolong sa ho ithuta ho kganna. Ke thusitswe ha bonolo, ha bonolo haholo. Seo ke lokelang ho o eletsa ka sona ke hore o lokela hoba le pelo ka wena. Mme o el heloko, o mamele ka tsebe tse lethwethwe ho seo moithuti wa hao a o rutang sona. Mme hape seo o lokelang ho se nkela hloohong ke hore o lokela hore o se ke wa tshoha hobane o moithuti mme diphoso o tla di etsa. Ha o qeta, o lokela hore o be o ithuta ha o ntse o ithuta jwalo le jwalo le jwalo hore o tle o tlwahele ho kganna.

Ke nahana mohlomong ke ke bue nnete, ke tshohile haholo. Hangata metswalle ya rona e re kenya mathateng, empa ke tla jwetsa sepolesa nnete yohle eo nka ba jwetsang yona, hore motswalle wa ka o tlisitse koloi ka tsatsi le fe, ebile a reng ho nna, ha ke e tsebe, mme ke tla ba jwetsa hore matsatsing a itseng ke ne ke le hokae, ke na le bomang hore ba tle ba thuse ho dumela hore ka nnete ke ne ke na le bona ebile ne ke etsa eng. Ha hona hore ha koloi eo e ne e utsuwa ke ne ke le moo, hore sena se tle se thuse hore ke itlose dinthong, ebile ke bue hore motswalle wa ka ke yena ya tlisitseng koloi ho nna.

Motswalle, tekesi ena e ne e se maemong a hantle ho hang. Setulo seo ke ne ke dutse ho sona se na se kenela ebile ke hlajwa ke tshepe e ne kene ka setulong, mme ha ke sheba ke ne ke sa dula hantle ho hang. Hobane ke ne ke peteleditswe ke motho ya na dutse pelaka. Hape ha o sheba monyako ona ha oa kwaleha hantle ho hang, ebile ekare o tla tloha o wela, ke ne ke sekame, tekesi ena o bona hore e sekame ebile ekare e tla tloha e wela fatshe tseleng mona.

Ke ne ke kopa ho o tsebisa hore na ke nkile mokotla o eneng e se wa ka. Mme ke nahana hobane o ne o tshwana le wa motho e mong. Re, o nkile mokotla eo e neng e seng wa hae le yena. Jwale ke ne ke kopa ho tseba hore ebe nka etsa jwang, mohlomong nka o kgutlisetsa hona moo boemafofaneng. Ebe wa ka jwale ke tla o fumana neng, ka mora nako e feng? Ke kopa ha le ka nthusa hobane o na le tsohle tseo ke di hlokang hona mona mo ke leng teng.

Ngwaneso, ke na le bese tse pedi fela tse yang Bloemfontein. Ya pele ke e tsamayang ka hora ya borobedi mantsibuya. Ebe ho na le nngwe e tsamayang ka hora ya boraro ka matsha. Jwale o tla njwetsa hore o nka e feng, ebile e re ke o hlalosetsa hore ha e ya Bloemfontein e tlo feta hokae, e tla feta mane Kroonstaad, e be e fete mane Harrismith, e be e ilo kena Bloemfontein. Jwale ha e ema dibakeng tsena tse pedi, o se ke wa ba wa theoha hona mono hobane o tlo lahleha. Ha se moo o tlamehang o theohe teng, o tla theoha, ha se ema lekgetlo la boraro empa o hle o botse mokganni wa bese hore e be ke hona Bloemfontein mona na, e be o se fihlile.